Ndi ehleketa leswaku va endlela ku ri vana va vona miehleketo ya vona yi tshama yi hlutekile na ku tiva leswi swi nga humelela khale koloko khale ka matiko na ku va va endlela ku ri vana va tshama va ri karhi va tiva swa ndhavuko hikwalaho ka ku switori loko swi hlayiwa a swi hlayiwa khale vanhu va tshamile emindilweni na loko va lava ku ya eku etleleni.

Ndi ehleketa leswaku loko minongonoko ya mitlangu yo va kona yi seketeriwa hi mfumo yi ta pfuna ku ri vana va suka eswitarateni yi ta pfuna ku yi kurisa ndhawu yeleyo ikhonomi ya ndhawu yeleyo na na ku hambanahambana so swi na nkoka ku ri yi va kona minongonoko yo fana na leyo yi kha yi seketeriwa hi mfumo hikokwalaho ka ku vana va ta kota ku tiva ku ri loko va huma exikolweni hi mikarhi yo karhi va fanele va ya emitlangwini va ya tiolola na ku va va lunghisela vumundzuku bya vona hi hikwalaho ka mitlangu leyi.

Dyondo leyi ni nga yi kumaka i ku va ni dyonde timhaka ta ku vanhu hinkwenu hi van'we hambiloko hi nga hambana hi mindhavuko ya hina kambe hi va hi fanele ku va hi twanana hi khomana hi va xilo xin'we hikuva hinkwenu ha ringana.

I ku endla leswaku vantshwa va tiolola hi ku tiyimisela hinkwaswo leswi va swi endlaka va endla hi ku tiyimisela ku ri swi ta kota ku va pfuna na ku vona ntokoto wa vona eka mitlangu yo karhi leyi va ti ololaka eka yona.

Ndi nga n'wi hlohlotela ku a wu ringeti hikwalaho ka ku a nga va na mikateko ya ku kumeka a ya na le matikweni ma le handle a karhi a tlanga ntlangu lowu a ri karhi a hlaleriwa hi vanhu lavo tala.

A ni ta vona a ni ta endla leswaku ku va na mitlangu ya ya bolo ya milenge ku va na mitlangu ya thenisi ku va na mitlangu ya ya khirikete ene a ni ta tlhela ni hlohlotelo leswaku ku va na mitlangu ya ku yimbelela hinkwaswo leswi swi susa vana e eswitarateni a ni ta tlhela ni vona leswaku ku va na mitlangu ya vutiolori bya ti aerobics leswaku vana va kota ku tshama va vatiyele kahle na mitlangu ya rugby na yona a ni ta yi hlohletela hambi ko va mitlangu ya netball bolo ya vavasati ya ya ku tlanga hi mavoko na yona a ni ta yi hlohlotelo.

Ndi nga sungula hi ndlela ya ku va ni ni langutela ntlangu wa bolo kumbe loko ni ri madorobeni ni vona ku ri ni ya endhawini laha ku khida waka kona a ti swimming pool kumbe ni ya endhawini laha ku tlangiwaka kona swinuka ni ya ti tsakisa kona.

Ndi nga n'wi vutisa leswaku u swi kotisa ku yini ku rhangela ntlangu lowu kulukumba wo tika naswona u u u u kota njhani ku pimanisa ntirho wa yena na vutomi bya yena.

A ndi ta ya ka ntlangu wa bolo ya minenge hikwalaho ka ku ni rhandza ntlangu wa bolo ya milenge ndzi tsakela vatlangi lava tlangaka eka wona ene loko ni hlanganile na va ndyangu kumbe vanghana swi endla ku ri miehleketo ya hina yi phyuphya kahle hi va hi langutile bolo ra milenge.

ndi nga cinca maendlelo vutiolori bya vona na hi ndlela leyi va endlaka hi yona katsongo ku endlela ku ri loko va ri karhi va tsutsumatsutsuma va nga karhali ene va tshama va focus-ini eka leswi va swi endlaka swa ntlangu wa vona wa .

Ndi nga endla vutiolori bya ku tsutsuma hi nkarhi wa mina wa ku wisa ku endlela leswaku miri wa mina wu tshama wu tiyile endzhaku ka mikarhalo hinkwayo ya siku.

Swi nga vuyisa ntwanano wa leswaku vanhu va hlangana ndhawu yin'we va tsaka swin'we kambe xiphiqo i ku munhu un'wana na un'wanyana u ti vonela swa yena eka masiku lawa hi swona swi endlaka leswaku ntwanano wu nga ha vi kona vanhu a va ha swi koti ku tshama ndhawu yin'we va tsaka swin'we so swi nga tikanyana kambe swi nga suka swi endla swi tirha.

A swi ni khoma kahle a ni tsaka swinene naswona garingani lowu nga fika wu ni tsakisa swinene na ha wu tsundzukaka na sweswi i wa N'wampfundla na N'wamhuti na N'wanghala wa N'wampfundla na N'wanghala hikuva N'wampfundla a xi tlharihe tlhelo a xi kota ku hlula na N'wanghala hi ku tlhariha ka xona.

Nkarhi wa world cup a ku ri kahle ngopfu laha tikweni ra hina ra South Africa vanhu a va khomanile a swi endla onge i vanhu va muti wun'we a ku tsakelaniwa swinene ngopfu ntlangu lowuya a wu tise vuxaka exikarhi ka vanhu ene vanhu vugevenga na byona a byi hungutekini vanhu lava kota ku ku ri ku ku fika rini nkarhi wa mitlangu va kota ku ya vona kumbe ku ya ku ya hlalela mitlangu yaleyo.

Xipano lexi mhe ni xi tsakelaka ngopfu xa la South Africa i xipano xa bolo ra milenge hikuva loko xi karhi xi ntlanga a xi hlawuli nghohe munhu un'wana na un'wana wa nhlonge yo basa na wa ntima va kota ku swi hlalela ene va kota ku tsaka ene va i xipano xa rixaka xa la tikweni ra hina xi xa hi kurisa hi ri tiko.

Swi pfuna vantshwa ku ri va suka eswitarateni ni ka swidzidziharisi ni ka makhamba kumbe vugevenga i vi va tshama eka mitlangu.

I bolo yo tlanga hi hi minenge na bolo yo tlanga hi mavoko ya vavasati netball cricket rugby na swo tala swa swona ni hleketa va endlela ku ri vana va kumbe hi kula hi ri fit hi kula hi kha hi ri kahle e e e emirini ya hina.